Setso sa basadi ba apara makgabe bana ba apara diope. Diphetogo mo setsong sa rona, sa go apara diaparo tsa setso di bontsha go kopana ka dingwao le di iphetola ga tlwaelo. Go kgona go apara diaparo tsa setso go feta go ya ka ditlwaelo tsa toropo le tsa segompieno.

Ee e le ruri, moaparo wa setso o ka apariwa mo meletlong e e tlotlegang jaaka di khonferense le manyalo. Mme gape le kwa ditirong tse dingwe tsa semmuso, go sa fapaneng le go apara moaparo wa segompieno. Gantsi go na le bokao jo bo bo teng moaparo wa setso o ka dira ditsela tse di farologaneng go diragatsa boipelo ka dingwao tsa batho le go dira dipuisano tse di molemo.

ke sešhwešhwe, ke yone o tlo go tshwanelang batho ba basadi. Ka gonne ke matsela a setso a a rategang mo Aforika Borwa a a diriwang ke batho ba ba farologaneng jaaka Mapedi le Batswana.

Puisano ka fa meaparong ya setso e amang ka teng, mekgwa ya gompieno ya go apara ke kgang e raraganeng. E sa nang karabo e le nngwe fela, go na le mabaka a le mantsi a kgatlhang mekgwa ya basadi ba bašwa, ya go apara mme go thata go umaka gore go moaparo wa setso ke one o o dirang gore ba apare ka tsela e e bontshang mmele.

E ntse jalo moaparo, diaparo, dibaga le dilwana tsa go ikgabisa di na le seabe se se botlhokwa mo go supang gore motho o tswa mo setsong sefe. Ditumelo tsa gagwe ke eng le tsela e a iponatshang ka yone, ke tsela e e bonalang sentle, ya go bontsha seriti sa setso e e golaganyang motho le ditso tsa gagwe.

Fa o le mo setsong go apara ga mosadi yo o nyetsweng. Go farologane go ya ka ditso tsa bona, go banana mo ditšhabeng tsa setswana le ba bangwe. Seemo se sengwe se supiwa ka moaparo go bontsha tlotlo le go ikamanya le maikarabelo a mošwa.

Ka go ya ka setso diaparo tsa setswana di ne di dirwa ka letlalo le bobowa jo diphologolo. Seno se ne se bakwa ke mabaka a le mantsi, so maina a diaparo tseo and e le seope, khiba, mosese, dithainyane, makgabe, tshega, karos, motseto.

Kamano magareng ga a setso le diaparo tsa basadi e kgolo thata, ebile e na le dikarolo di le dintsi diaparo ga se selo se se apesiwang fela. Di gaisetsa moo ke tsela e batho ba bontshang boitshupo jwa bone, ngwao ya bone le ditso tsa bone. Diaparo tsa setso segolobogolo di na le seabe se segolo mo go bolokeng ngwao e e amang thata setšhaba se le sengwe le se farologane se le sengwe.

Ruri diaparo tsa setso di ka tshela mmogo le di fešhene tsa segompieno ga se dilo tse pedi tse di farologaneng ka botlalo. Boamaruri go kopana ga diaparo tsa setso le tsa segompieno go bidiwa fusion fashion. Mme ke tsela e maatla ya go supa boitshupo le go keteka setso ka mokgwa o o tlwaelegang, o o amogelwang.

Mefuta ya ditso le e tlhotlheletsa ditsela e basadi ba aparang ka gone ka ditsela di le dintsi go loago le ditlwaelo tsa setso. Diaparo tsa setso di na le seabe se se botlhokwa mo go bolokeng ngwaobošwa ka go supa boitshupo jwa setso le go nonotsha batho go ipela ka ditso tsa bone.